Kubalulekile ukuthatha amayeza ukuze uzohlala ukhuselekile empilweni uzokhusela nabanye abantu abasecaleni kwakho.

Ndingaqale ndifune uncedo ebantwini bazondinceda ndizocima okanye bandincede ukuba bandikhuphise izinto zangaphakathi ndingatshelwa zizinto, abahlali bandincedise.

Musani ukugezela omunye umntwana ngesimo sakokwabo kuba akazikhethelanga. Mhlawumbi ngenye imini iya kuba nguwe, asiyazi ingomso lisiphathele ntoni. Kubalulekile ukutya esikolweni kuba kokwabo mhlawumbe akho kutya okanye abazali bakhe abaphangeli, aniyazi imeko yakokwabo. So sanumgezela umntana xa esitya ukutya kwasekusikolweni. Oku kutya kwenzelwe loo nto ukuba kuncedise abantu abangathathi ntweni, abanabazali abangathathi ntweni. So akulunganga ukugezela omnye xa esitya ukutya okwe-feeding scheme. Ndiyathemba ke uba nifundile isifundo futhi umntu ohluphekayo akagezelwa, mhlawumbi izinto zizowujika.

Ucwangcisontsapho lubaluleke kakhulu futhi ubalulekile ezimpilweni zabantu kunye neentsapho zabo ukuba bazikhusele. Ukuze ucwangcisontsapho luphuhle ulwazi lalo lufikelele ebantwini kufuneka kwiindawo zesibhedlele nakwiindawo zabantu emaphandleni kuhlale kukho izinto ezifundisayo ezifana neepowusta nee-pamphlets kunye nee-awareness ezifundisa abantu ngale nto. Ukuze izotsho izame ulungisa indlela abantu, indlela abantu abazijonga ngayo izinto kweli xesha siphila kulo. Bafumane ulwazi olungcono ukuze bazokwazi ukuzikhusela bona neentsapho zabo.

Dadewethu, hamba mfondini uzoncedakala kule klinikhi. Futhi akuncedi uhlala apha endlini kuba thina asinazo izixhobo ezi ozozidinga mhlawumbe ka kufuneke ubelekile. Futhi indlela lula yeyokuba ube phayana kunoba uzohlala nathi apha. Thina asizokwazi ukunceda xa kufike ixesha loba uzise umntana. Mfondini, funeka usimamele futhi yiyona into ezokunceda leyo. Awenzeli thina wenzela wena futhi akho nto uyonqenayo ukuhamba. Sizokuqashela imoto ukhwele uye phaya uzoncedakala, uzofumana uncedo olukufitshane. Yeyona yona ndawo irayithi leyo yonyango for wena uyeke ukusokolisa abantu because thina asikhulelwanga, nguwe ofuna ukhuseleko.

Urhulumente angenza ngcono ukuba angafaka amapowusta kwiindawo zoncedo ezifana neekliniki nakwiindawo ezikamasipala ezihamba ngabantu. Abantu bafundiswe ngale meko ukuba bazoncedakala, xa ibehlela bengazukwethuka balazi ukuba balufumana phi uncedo. Futhi kungabakho nee-awareness ezifundisa abantu bafumane uncedo, ukuba lufumaneka ndawoni uncedo olungcono umntu xa, xa ethe waba nale meko yodandatheko. Kuba yehlela oomama ingafakwa, ulwazi lungafakwa nakwiindawo zokuzala xa beyobeleka ukuze bayazi, babe nolwazi phambi kokuba bazale.

Ndicinga uba umntu okwazi uzibhatalela angazibhatalela ngemali yakhe empokothweni kodwa ongakwazi ukuzibhatalela, mhlawumbi ongaphangeliyo, urhulumente angangenelela ambhatalele ngokwakhe since uninzi lwabantu eMzantsi Afrika lungaphangeli, inani labantu abangaphangeliyo liphezulu. Futhi abaphangelayo bangasebenzisa i-insholensi ibabhatalele kwi-emergency ukuba banayo i-insholensi abayibhatalayo, kodwa ayisosinyanzelo nto. Ndicinga ukuba nabani na unelungelo lobhatala ngehlobo afuna ubhatala ngalo, ayisosinyanzelo ukuba ubani kuba awuzikhetheli izi-emergency xa isenzeka.

Nqununu, ndicinga ukuba kubalulekile kubekho uqeqesho lwe-first aid kootitshala kuba abantwana bayakuthanda udlala futhi bangonzakala and kuza kuba nzima ukuba baleqiswe ekliniki nokuba abonzakelanga kakhulu. Kuzofuneka kubekho umntu ozokwazi ubanceda ukuba bafumane ulwenzakalo oluncinci, umntu ozokwazi ubanceda ngokukhuselekileyo. So loo nto ndiyibeka kootitshala ukuba bafumane uqeqesho bazokwazi ukubanceda abantwana xa bethe bonzakala, bangayekwa bebodwa mhlawumbi umntana onzakale ophe angakwazi uncedakala kufuneke abalekiselwe ekliniki.

Mna ndicinga ukuba kumele ukuba kubizwe ifemeli kuthethwe phantsi nomkhwenyana kunye nomfazi ukuba bazame uyilungisa loo nto. Umyeni ayeke ubeka isandla umfazi kuba akulunganga ubetha umfazi. Futhi loo nto kungathethwa kuhlalwe phantsi, ukuba uphinde wamohlwaya uyazi ukuba ufumana isigwebo okanye uzokumangalelwa okanye afumane isigwebo sababantu abangootata ukuze angaphinde abeke isandla emfazini. Adliwe noba zezo bhotilana okanye yiloo nkomo okanye yiloo bhokhwe ukuze angazuphinda abeke isandla emfazini. Avulelwe noba yikheyisi, ayazi ukuba akabethwa umfazi.

Ukanti kubalulekile ukuba uthethe nomntu ofundileyo onamagunya okunceda abantu abaphazamisekileyo ngokwengqondo nabacinezelekileyo. Kuba bakhona abantu abanezidanga abafundileyo ukuba bancedise abantu bakwazi ukuziva ngcono, bakwazi ukulwa needipreshini, bakwazi ukunceda ukwazi ukhowupha mhlawumbi imihla lena nale. Ungazicinezeli kakhulu kuba ingqondo yakho ibalulekile ukuba ukwazi uqhubekeka nobomi, ukwazi ukuzinceda. Futhi ndiyayazi ukuba le yokukhathazeka ibimehlela wonke umntu, kodwa kufuneke uqhubekeke nobomi.